Ukugcina ukudla ngokubanda, kanye nokuthi kufakwe emathinini, kungakhuphula iholo labalimi ngokuthi bangakwazi ukuthi bakhiphe okuningi, ukudla okuningi okuzokwazi ukuthi kugcineke isikhathi eside ukwenza ekutheni abantu bakwazi ukuthenga loko kudla lokho for isikhathi eside. Emva kwalokho iholo labo lizokhuphuka kanjalo-ke.

Nginganikezwa indawo emakhaya, bengizokwakha ipulazi lapho engizoqasha khona abantu ebebazongisebenzela. Isizathu sokuthi ngenze lokhu ukuthi ngizokwazi ukukhuphula amathuba omsebenzi eNingizimu Afrika, futhi ngizokwazi nokulekelela umphakathi ekutholeni ukudla okubalungele nokuphilile. Abangakwazi ukuthi imizimba yabo ithole umsoco nawowonke amavithamini abawadingayo ngokuthi badle ukudla okusasekusha, nokuthi futhi ngikwazi ukubalekelela ekuthenini bakwazi ukondla imindeni yabo. Abasebenzi engizobe engizobe ngibaqashile kulelo pulazi lelo.

Emphakathini wangakithi, bekungeke kube nesikhala sokuthi abantu bahlale ngoba endaweni engihlala ngakuyona, kunabantu abaningi, ngakho-ke bebengeke bakwazi ukuthi bahlale khona. Maye into engicabanga ukuthi ibingenzeka ukuthi abantu bangabamba imikhankaso yokuthi akukhishwe imoba le ezobe ilinyiwe.

Izitshalo ezivamile ezithembele kakhulu ezinyosini, izitshalo ezifana notamatisi, amapiyeri, ama-apula kanye namakhukhamba. Abalimi bangasebenzisa lezi zitshalo ukuze bakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo, futhi bakwazi ukufaka imali enye ebhizinisini labo.

Inselela engibhekene nayo njengamanje ukuthi, kunetha kakhulu lokhu kudalwe ukuthi kulamalanga lawa adlulile bekushisa kakhulu, yingakho imvula isiza ngamandla manje. Inkinga lena inkinga edalwa ukuthi kuyanetha manje ukuthi izitshalo ziyabuna, kanti azikwazi ukuthi zikhule njengamanye amalanga lapho zithola khona ukuniselwa ngendlela efanele.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kulekelela ekutheni inhlabathi ibe nama-nutrients wayo, futhi ingasheshe ikwazi ukuthi isuke endaweni eyodwa iye kwenye uma kwenzeka ukuthi kube ney'nkathi zemvula enkulu, kanti futhi inhlabathi iyakwazi ukuthi ivalele lawo manzi lawo. Ngesizathu sokuthi bekujikeleziswa izitshalo lapho ibekade ikhona leyo nhlabathi leyo, ngakho-ke ukujikeleziswa kwezitshalo kuyilekelela kanjalo inhlabathi.

Mnumzane uPhilane, ngingathanda ukubuza ukuthi, njengoba kuza isikhathi samakhaza, yiziphi izitshalo esingakwazi ukuthi sizitshalele, ezingeke zithole ukulimala noma zife ngenxa yala makhaza esizobe sibhekene nawo? Kanti futhi ngingathanda ukuthi ungeluleke ngokuthi ngifuna ukutshala izitshalo ezifana nomango namabhanana, kepha indawo engihlala kuyo ayinawo ukushisa loku okudingekayo, ukuze ngizokwazi ukukhulisa lezo zitshalo, ngakho-ke ngingathanda unginikeze izeluleko zokuthi ngiyenze njani ngalesi simo.

Isikhumba sizokwazi ukuthi sakhe izimpahla ezifana ney'dwaba ezigcokwa ngomama. Sakhe futhi ney'cathulo ikakhulukazi iy'cathulo ezobe zisetshenziswa ngabalimi, and futhi sizokwazi nokwakha izikhwama abantu abangakwazi ukuzisebenzisa.

Ukubaluleka kokugcina lezi zinzindwangu ngendlela efanele, kuyazivikela ekuthenini lezi zimvemvane ziyakwazi ukuthi zizidle izindwangu, kanti uma zibekeke endaweni ephephile, futhi nekude kunalapho imvemvane ey'ngay'thola khona, kuyakwazi ukuthi kuyivikele futhi lukwazi ukuthi likwazi ukuhlala isikhathi eside ngaphandle kokumosheka.

Nginganikela ngolwazi enginalo ngokokutshala ebalimini abasafufusa, futhi ngingaphinde nginikele ngembewu, kanti ngiphinde nginikele ngemishini engingasayisebenzisi, ukuze bakwazi nabo ukuthi baqale bazifundise ukutshala. Basebenzise ulwazi engizobe ngibahlephulele lona, futhi ngiphinde ngibabonise izingozi ezingenzeka uma kwenzeka ukuthi basebenzisa imishini ngendlela engephephile, kanti uma kwenzeka ukuthi bashiye imishini budedengu phakathi namasimu. Konke okungayenzeka uma kungenzeka ukuthi kwenzeke lokho.

Umngcele emaphakathini nezitshalo zami ukuze izintuthwane zingafinyeleli kuzo, futhi nazo zizokwazi ukuvikelekeka ekutheni zingadli izitshalo ezingenzeka ukuthi zizibulale.

Ushintsho lwamaphethini lomoya lungaba nomthelela omuhle liphinde libe nomthelela omubi. Umthelela omuhle ukuthi uma kunomoya okuningi, lokho kungalekelela ekuthenini kwenzeke okuthiwa i-air pollination. Lapho kuzokwazi ukuthi impova isuke esitshalweni esisodwa siye kulesi esinye, mase seziyakwazi ukukhula masinyane, kodwa uma kwenzeka ukuthi umoya ube mncane noma ungabibikho. Lokho kungadala ukuthi izitshalo zingakwazi ukuthi zikhule ngenxa yokuthi impova ayikwazanga ukusuka esitshalweni esisodwa iye kulesi esinye, noma isuke kwenye ingxenye yesitshalo iye kwenye ingxenye yaso leso sitshalo.

Ubuchwepheshe bungakwazi ukuthi, busize abalimi ekuthenini babone uma kukhona isifo esikhona esizohlasela izitshalo zabo, futhi bakwazi ukuthi bakwazi ukuzivikela izitshalo zabo kusenesikhathi. Zingagcini sezifile noma sezibunile, futhi bangakwazi nokuthi bakhe izinto ezifana njengemingcele noma bakwazi ukuvalela izitshalo zabo kuma-greenhouses, ukuze zingatholi lezi zifo.

Mnumzane uPhumlane, ngingathanda ukwazi ukuthi, uma sizotshala izitshalo kule sizini ezayo okuyisizini yamakhaza, singazivikela kanjani izitshalo zethu ekuthenini zingabulawa amakhaza? Kanti futhi iseluleko engingasithanda ukusithola kuwe ukuthi usuphumelele kanjani kulo mkhakha lona, njengoba kungenabantu abaningi abakwaziyo ukuthi banake lo mkhakha wokulima? Kanti futhi wena ukwaze kanjani ukuthi uthole amathuba amaningi angaka okuthi ukwazi ukulima uthengise futhi nezitshalo zakho ebantwini abahlukahlukene?

Singatshala izitshalo ezinempova eyomoya endaweni eyodwa. Lokhu kungalekelela ekuthenini impova ingakwazi ukundiza kalula kanti ilahleke, okungenza ukuthi izitshalo zingabe zisakhula. Izitshalo zaleyo mpova leyo, futhi singakwazi nokuthi sizifake endaweni eyodwa sizitshale lapho zizodwa.